Ihlobo lakulo nyaka libi kakhulu kuthi singabasebenzi basefama. Ilanga eligqatsa ubhoyibhoyi lisenza singakwazi ukusebenza ngokuzimisela. Kule veki iphelileyo belitshisa ilanga kakhulu, ndithe ndisasebenza ndaziva ndiphelelwa ngamandla. Abaqashi bethu bangaphucula iimeko zokusebenza kwimozulu etshisa kangaka ngokusithengela amanzi awoneleyo, baphinde basithengele iminqwazi ezokwazi ukusikhusela kubushushu.

Njengomsebenzi wasefama ofudukayo, into endiqonda ukuba iza kuba ngumceli mngeni kum lulwimi. Njengomntu wangaphandle, abantu endisebenza nabo bathetha isiXhosa, mna andikwazi ukusithetha isiXhosa. Loo nto iza kwenza izinto zibe nzima phakathi kwam nabantu endisebenza nabo apha efama.

Xa kuthethwa ngokugcinwa kokutya into ethi qatha kuqala engqondweni yam kukukhenkceza, unobangela wokuba nditsho njalo kukuba ukukhenkceza ukutya kulula ukukwenza kwaye akufuni imali eninzi. Xa ukhenkceza ukutya kwakho kuyahlala iinyanga neminyaka kungaboli kwaye nezondlo zokutya azitshabalali.

Xa imfuyo ingaphilanga ndiyibona ngokutshintsha kwendlela etya ngayo. Ukuba itya kancinci kunakuqala, loo nto iyakhwankqilisa, kwaye naxa imfuyo isitya kakhulu kunakuqala nakanjalo iyakhwankqilisa. Ngamanye amaxesha uyibona imfuyo yakho xa isimilo sayo sitshintshile, umzekelo, inobundlobongela okanye ingafuni ukudlala nenye imfuyo.

UMzantsi Afrika ugqwesile ekujikeni uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla, kodwa andikwazi ukuthi uMzantsi Afrika unoomatshini aboneleyo ngoba kaloku yonke le nto ithetha ixesha kwaye abanye oomatshini bafumaneka kwamanye amazwe.

Ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kungayichaphazela ngendlela entle kuphinde kuyichaphazele nangendlela embi imveliso yezolimo eMzantsi Afrika. Indlela entle kukuba ingavula amathuba kubantu ababengavumelekanga ukuba babe ngamafama. Kwelinye icala, indlela embi kukuba abantu abaxhasayo, befaka imali kumafama bangayeka njengoba kuthathwa umhlaba ngaphandle kwembuyekezo.

Izicwangciso abalimi abangazenza ukuze balime ngempumelelo xa imvula inqabile, okokuqala abalimi kufanele batyale izityalo ezingawafuniyo amanzi, izityalo ezikwaziyo ukuphila xa kukho imbelela. Okwesibini, abalimi kufuneka bazilungiselele ngokugcina amanzi ezimbombozini ukuze bazawuba namanzi xa imvula inqabile.

Njengomsebenzi wasefama oqashwa ngamaxesha athile onyaka, ngokuxhomekeka kwimijikelo yokuvuna, ukungaqiniseki komsebenzi wexesha lonyaka kundichaphazela ngokuba andikwazi ukuthenga izinto ezisexabisweni ngoba kufuneka ndibeke imali ecaleni ndilungiselele iinyanga endingazukusebenza ngazo.

Njengomninifama yeenkomo xa ndifumaniseke ukuba iinkomo zam ezimbini zifile ngequbuliso, inyathelo lokuqala endinokulenza kukuzihlola, ndizame ukufumanisa ukuba bezigula okanye kukho apho zilimele khona.

Apho ndihlala khona into endinokuyidinga ukuze ndikwazi ukulima umbona ingaba ngumhlaba wokulima namanzi. Apho ndihlala khona awukho umhlaba owonele ukulima kwaye amanzi anqongophele.

Ukuze isivuno sibe kumgangatho wokuthengiseka kufuneka umhlaba loo utyala kuwo ukwazi ukufunxa kakuhle amanzi.

Ewe, kungabanceda ngokuba bangayeka ukuchitha imali ngokuthenga ukutya. Bangazityalela ngokwabo kwaye bazizingelele xa befuna inyama.

Ewe, ndiyavuma ngoba izityalo ezininzi azikwazi ukuhlala kwimozulu eshushu kakhulu. Loo nto yenza izityalo zishwance zide zife.

Xa ufuna ukuqala igadi yakho ngasemva ingcebiso endinokunika yona kukuba kufuneka uyikhathalele igadi yakho. Khumbula kaloku nazo izityalo ziyalufuna uthando.

Izivuno ezibini endinozikhetha ukwenze esinye, ndingakhetha isipinatshi neavokhado. Unobangela wokuba ndikhethe iavokhado nesipinatshi kungoba abantu abanintsi abadla ngokuzithenga evenkileni.

Njengomfuyi weegusha, kubalulekile kakhulu ukutofa iigusha. Isitofu sikhusela iigusha ezifeni ezinintsi, kwaye isitofu sikhusela iigusha ukuba zingafi. Isitofu siluncedo kakhulu kwimfuyo yakho.

Ukuba bendingumsebenzi wasefama, owona msebenzi endibona ukuba ndingawuthanda kukujonga izilwanyana. Unobangela wokuba ndikhethe izilwanyana kungoba izilwanyana zinothando kwaye asoze ndibe nesithukuthezi xa ndisebenza ngazo.

Ibuhlungu into yokuphelelwa ngumsebenzi kwaye ndivelana nabo abasebenzi kwiifama ezilima amaorenji. Kule minyaka sihlala kuwo abantu bathathelwa imisebenzi ngoomatshini. Abantu mabaqalise ukuzenzela awabo amashishini ukuze bakwazi ukuziphilisa.

Xa imvula inqongophele ebusika eKapa, imveliso yeewayini ichaphazeleka ngokuba imidiliya etyaliweyo awukhuli kakuhle, ngoba umdiliya awukwazi ukukhula kwimbalela. Loo nto yenza kube nzima ukuphuhlisa iwayini ngoba iwayini yenziwa ngomdiliya.

Abafuyi beenkomo neegusha kufuneka bakhusele imfuyo yabo kuchwane, ngokuba bafumane umhlaba owomileyo, kwaye imfuyo yabo bayakhele izindlu ukuze kungangeni udaka.

Ulutsha kufuneka lujoyine icandelo lezolimo ngoba amathuba emisebenzi anqongophele eMzantsi Afrika. Ukulima kuyimpilo, ukuze uqale ulima akufuneki izinto ezinintsi ezifunisa imali. Yonke into ilapha emhlabeni kwaye ukulima kuzisa imali.

Umfama osaqalaya ukuze aphumelele kwishishini lakhe kufuneka abe nolwazi ngokufama, kwaye kufuneka abe ngumntu onomonde ngoba ayikho lula le ndlela. Uzongqubana nemiceli mngeni kule ndlela yakho kodwa ukuba unomonde, kwaye uyayithanda le nto uyenzayo awuzuyeka.

Xa ungumlimi kubalulekile ukulondoloza imveliso yakho ngokuthi wenze ukutya okunkonxiweyo nokukhenkcezisiweyo, ngoba xa wenza njalo ukutya kwakho kuyakwazi ukuhlala kukwimeko elungeleyo ukutyiwa. Ukutya okukhenkceziweyo nokunkonkxiweyo kuyakwazi ukuhlala iinyanga neminyaka, kwaye akuboli, nezakhamzimba ezisekutyeni azitshabalali.

Xa ndinoba ngumlimi wezityalo usuku olunye isityalo sokuqala endinofuna ukusidala ziitumato, ngoba iitumato azisebenzisi kakhulu, kulula ukuzityala kwaye zinengeniso elikhulu kwishishini.

Ewe, iitapile yenye yemifuno endiyithandayo ngoba yenza ukutya kwakho kube kuninzi xa upheka, kwaye iitapile zithandwa ngumntu wonke endlini ngoba zimnandi kwaye zinesondlo.

Amacebiso endinokunika wona ukuze umbona wakho ube nesivuno njengomntu oqalisa ukulima umbona, okokuqala khangela indawo engena ilanga kuyo. Ukhumbule ukuba umbona uyalithanda ilanga. Okwesibini, ungalibali ukunkcenkceshela umbona wakho kabini ngemini.

Ukuhluthwa komhlaba ngexesha lengcinezelo eMzantsi Afrika kusaluchaphazela uluntu lwasezilalini ngokuba abakwazi ukulima imifino neziqhamo ngoba abanawo umhlaba owoneleyo.

Ngokombono wam andiqondi ukuba ukufunda ngezityalo zasendle ezityiwayo zingabanceda abantu abahlala ezidolophini, ngoba abantu abahlala ezidolophini bathanda izinto eziza lula kubo. Bakholelwa kukuthenga izityalo zasendle ezityiwayo ezivenkileni, kunokuba bayozikha ehlathini.